Ke kopa thuso, re lahlehile re tswa motseng wa Gauteng. Re batla ho tseba hore tsela e tsamaya jwang.

Ka hara sefofane ditulo tsa teng o dula ha monate, o kgona le hore o bone fatshe hore moo o tswang ho ho kakang. E be ba re fa le dijo le di-drink ka moo. Aa ho no le monate haholo.

Ke hoba batho ba ka hara ambulance mohlomong be ba sa thuse ka potlako, ba nahana hore mohlomong ha ba fihla sepetlele ke moo ba tla qalellang ho thusa ka teng. Nna ne ke nahana hore motho ba hle ba mo phekole ho tloha moo a leng, mohlomong ba mo tsamaise a sa le betere.

Ke ka kopa thuso ho tloha mo Gauteng ho ya Foreisetata. O ile a nthusa ka potlako e be a nfa le tekesi e nepahetseng.

Ke ka tsamaisa batjha lekeisheneng leo ke dulang ho lona. Mme ke be ne le tekesi hore ba felle bo ngata ba teng. Ke ba bontshe mo ke tswang, mo ne ke kena sekolo teng, le mo ke rekang dijo tse ke di ratang teng.

Batho ba mosebetsi, ne ke re ke tla mosebetsing ke renkeng nou. Di-taxi di a strike, mohlomong hoja ne ke tsebile early hore di-taxi di a strike. Ke mo no ke tla batla tsela kapa motho e mong a ka nfeletsang ho fitlha. Jwale ha ke no kgona ho fihla.

Batho ba seteisheneng kopa le re thuse re lahlehile. Re tswang motse, re tswa kwana Gauteng re ya Kapa. Empa jwale re bona e ka re tsela re tswile ka tse fosahetseng. Ke kopa le re bontsheng seka ha re le mona te tla tsamaya jwang hore re fihle moo re yang.

Eya, ho ya ka nna dibese di a kgona. Ebile hona nou dibese tsa hona jwale di na le ntho tse ba dibitsang ka hore ke di mo maqheku e leng hore a ka kgona ho palama teng ha ka ba batla ho kena ka hara bese.

Dintho tse ka diehisang sefofane ke hore mohlomong ba thotse motho e leng hore o na tshwere dithethefatsi ka hara bag ya hae. Kapa mohlomong sefofane se tlang se nkile nako.

Ke ikutlwa bohloko ka nthweo, mokganni wa bese a etsa ae etsang ha a sa batle ho palamisa maqheku. Ra tsa maqheku a nka nako ha palama. Empa mara ke bona haholo ba sebetsang kapa ba yang ha ba ya mabenkeleng ba ka nkang dibese. Batjha ba nou ba palama di-taxi kapa banka di-Uber. Empa maqheku a tsa e tshwere hona dibeseng.

Bontsha bakganni ba di-taxi hore batho ba palamang bese e tlo ba bona ba ntse ba palama bese. E so hore ba tlo ba nkela batho ba palamang ditekesi. E be bese di tlo tsamaya mo di tsamayang le ka be ka sekontiri mara thoko. Taxi tsa bona tse tlo kgona ho palama.

Ke a hema ke one hore mo keleng ke hantle. Empa feela ke tlameha ke itukise moyeng.

Ba ne ba check-a hore na batho ka hara dibeke tsa bona ha va tshwara dithethefatsi. Le hore licence e tsele hantle ya mokganni le disk ya koloi ya kgannang.

Ke hore karete, ha ka thola bothata ho ba ka re tlo kgona ho e beha ka hare ho bag ya hao. Ebile ho ho ba thata hore e lahlehe, ho na le hore leqhepe le pampiri.

Ke palame tekesi e ntjha ntjha. E ne le monate haholo. Ebile mokganni ona sa ona re tshwere hantle, o na sa re etsetse dintho tse mpe.

Moreki di-parcel-a ha di tsamaya, nkeke di a fihla hona ka letsatsi leo. Ke kopa o emele feela le ha ekaba ke beke kapa tse pedi feela. Parcel-a ya hao e tlo fihla moo e yang.

Ee, ke na le tshepo bakeng sa dibese mo di tsamayang teng, ho ra ho hantle ho lokile.

Ke ya wa rata maeto ao e leng hore o tsamaya le metswalle kapa ba leloko, le a hole moo le lo ithabisa teng. Ebile le phodisa le hlooho.

Ke kwatile haholo ka ketso e o e entseng. O bone hore ke lo park-a moo, mabidi a ka ne se a jikile. Wena wa fihla wa e kenya, e le hona moo fihlang mara se ntse o park-ile. Hobaneng ha o ka etsa jwalo o sa ye di-park-eng tse ding.

Ee, nna ne ke kena app-ong ke bone re ke tlo patala mashome a mararo, nou o batla mashome a mane. Empa mara app e itse ke tlo patala mashome a mararo. Tjhe ena e etsang ha se yona, kopa o lokise app-ong. Ha e se le tjena nka se kgone ho patala mashome a mane hobane ke tlile ke tseba hore ke tlo patala bokana.

Tjhe, re ka se re batlisise makeisheneng a rona. Hoba ha hona nthwe ba e bitsang ka hore ke di-activity kapa diketso tse ba ka di etsang tse leng hore di tlo ba thabisa batho ba tswang mose.

O palama sefofane ha di tshwane. Ho na le seo ba tlo o fang dijo kapa senwamaphodi. Empa sona se monate o fihla ka nako moo o yang. Ho hang ha hona nako e senyang.

Ke ka se kgothalletse bana ba ka e be bakganni ba ditekesi, ho ba ditekesi mo di tsamayang ho tsona le dintwa, batho ba lwantshana. Ke ka se ke ba kgothalletse hore ba di kganne.

Ee, ke ile ka rata haholo ntlwana teng dishopong tseo hoba dintho tsa teng ne di sa turi. Ebile ba re tshwere ka lerato.